Amadivayisi ahlakaniphile aveza ukuthi kuningi okumele kwenziwe ukuphephisa imininingwane yabantu, ngoba uma ubuka as isikhathi sihamba, kuvela ukuthi kulamadivayisi ahlakaniphile kubo bonke ukunyakaza okwenziwa ngabantu, amadivayisi anayo.

Esikhathini samanje, izinkundla zokusakaza bukhoma zinomthelela omncane kakhulu ngokuthi abantu bazi izingoma ezintsha. Manje usuthola ukuthi, abantu basebenzisa izinkundla zokuxhumana ngokukhangisa ngomculo wabo and ukukhangisa ngamaciko awo. Ezinkundleni zokusakaza bukhoma, kuyenzeka uthole ukuthi.

Yebo, bakhona abaculi abasha abasafufusa lapha ngakithi eThekwini. Laba culi laba abathanda umculo lona we-rap, and kunesitebele ekuthiwa i-Afrotainment, esithatha abaculi abasebasha sibakhuphule. Nalaba baculi bacula umculo omnandi banandisa kakhulu and bayabhukhwa futhi. Akusona leso kuphela, khona esinye, i-Seven Four Five Records, engapha eMlazi, nayo yenza umculo wabantu abasebasha. If ufuna ukubathola, uyakwazi ukuthi ungene ubaseshe ezinkundleni zokuxhumana ezinjengo-Facebook. Uyaluthola ulwazi ngalezi nkundla zokuxhumana nabaculi laba abasebasha.

Kuyenzeka uma ulalele ingoma uyikhumule kakhulu kunezinye izingoma. Isayensi engemuva kwalokho ukuthi kungenzeka ukuthi ngesikhathi ulalela ingoma ethize mhlampe usemathandweni nomathandana wakho, ikwenza ukhumbule ngaleso sikhathi unaso unaye.

Umculo udlala enkulu indima ekwenzeni usiko kubalandeli bomculo thizeni . Esikhathi samanje ubona intsha ilandela kakhulu umculo.

Kunemithelela emihle eminingi ukusebenzisa i-inthanethi nokubhanga kwi-inthanethi. Okunye kwalokho ukuthi uyakwazi ukuthi noma ukephi nendawo ungaliphethe nekhadi lokukhipha imali ulikhohliwe, uyakwazi ukukhipha imali yakho and uyakwazi ukuthumela omunye umuntu noma ukephi nendawo ukusebenzisa i-inthanethi. Okunye-ke manje usukwazi nokuthenga izinto khona kwi-inthanethi uxhumanise nebhange lakho. Ubungozi-ke yiko ukuthi namasela aseyazama ukurobha abantu ngalolu hlelo, bafonele abantu befuna ukungena kwi-inthanethi bangene kwi-banking yabo, bakwazi ukuntshontsha izimali zabo. Iyona-ke into edinga ukuthi abantu baqaphele kulowo budedengu.